Eya, nna di-series, ke di sheba ha ke ratile haholoholo ha ke na le nako hore ke tlo kgona ho utlwisisa tse etsahalang, series-ing eo o tla beng ke shebelletse ka nako eo.

Nakong ya neo re na le di phone tsa rona moo re ka kgonang ho thola ditaba ka teng. Nka eletsa malome hore ka phone ya hae ditaba tsena di thola koranteng a ka di thola. Ebile e tloba bobebe hobane dikoranta ha ba qeta ho di bala, di etsa bohlaswa kapa ba di tjhesa, di-ozone layer so ka di-phone ho betere ho fedisitswe ntho tse ngata.

Computer-eng ya hao haholoholo ha o ntso tse etsahalang ha o light-a ha o kena hona moo o thola, di ntse di le teng o ka tswella pele ka seo o no ntso se etsa.

Ke utlwetse ka bakgotsi ba ka ba ratang ho ya mall-ong pelaka. Nna haholo, ke e sebedisetsa ha ke batla ho kenya mesebetsi kapo ke batla ho bala tsona ditaba, tse itseng tse ke boneng di tletsetletse mona marangrang.

Mo Afrika Borwa a keteka heritage hanngwe fela ka selemo. Ho na le mookamedi wa setjhaba sena. O na tla berekisa dikgokahano tsa mahala jwang hore lefatshe kaofela le tsebe ka letsatsi lena la rona le bohlokwa.

Meetlo e fapaneng ka dipale le mmino ke hore di na le ka mokgo o thweng ho na le tse ho thweng ke di di-fiction, mme e leng horeng ke ntho tse tsa ho iqapela. Ho na le e leng tsa mannete tse bophelong. Ho tshwana le dipina ho na le batho ba bang ba ngola ka mokgwa oo ba ikutlwang ka teng. Ba bang ho ya ka ntho e kileng ya ba utlwisa bohloko nakong e fetileng kapa nakong ya hona jwale.

ketsahalong tsa di-private nna nomoro tsa private ha ke di arabe, ke tswafana le tsona nthonyana tse jwalo tsa di-spam. So, at least ho tsena ke tholang dinomoro tsa teng, Haebane ha ke ha ke a araba, ke kgona ho kgutlela ho bona, ke utlwe hore na ba hloka nna kannete kapa jwang. Ebe ke ba botse hore na ba nhlokela eng.

Channel-e tse ke ratang ho di shebella haholo ke E news mo haholo ho di housewive ka bontsha ka mokgwa o maphelo a phelang ho bona. Ho ba ne le tjhelete ho jwang. Hape ke rata ho shebella di-channel-e tsa di-soapie moo ke shebellang ditori tsa boiqapelo. Ke tsona tse ke tla reng di yang entertain-a.

Nka mo eletsa ka hore a sebedise company ya Rain hobane le nna ke sebedisa yona. Ebile ha se ya konteraka. Ke ho patala month to month, kgwedi to kgwedi ka kgwedi. Mme le teng ha o sa kgone ho patala. Ha hona di-arrears tseo ba o charge-ang tsona. Mme hape router ya teng e tsamaya ka bo theko ba 5G bo hodimo haholo. Ha se haholo moo o tlo tholang network-e ya hae e .

Bolo ke papadi e monate haholo e kopanyang setjhaba naha kaofela. Ebile ke le horeng mefuta ya batho kaofela e kgona ho kopana ha ilo shebella bolo.

Ka baka la hore Afrika Borwa mona re la bona hore loadshedding, ke ntho e sokodisang. Bongata ba batho, re ile ra kenya di-solar system for ha mabone a ile kapa load shedding ha e qadile, at least re be na le back up ya motlakase kapa tsona di-generator kapa di-injector tse kgonang ho boloka motlakase. Hore ha motlakase o le siyo, o sebedise yona.

Nka mo bolella hore ha sebedisa phone ya hae ha sa sebetsa qetile ho sebedisa WhatsApp a tswe ka hore a seka e siya e butswe hore e dule e ja data. Ho betere app-ong enngwe le enngwe ha tswa ho yona, a tswa hantle hore e ska dula e sebetsa ka morao hobane data ya tura.

Ho ba le Wi-Fi e nthusitse haholo lekweisheneng. Hobane motho ha a sa tlameha a senye tjhelete e ngata hore a dula a reka data. Wa tseba feela hore seterateng se seng le se seng. Connection ya Wi-Fi e teng. Ebile ho ba bobebe hore le ha o ntso tsamaya seterateng, o kgone ho apolaela mesebetsi kapa o batlana le mesebetsi founung.

Ha ke ikutlwe hantle hobane rona re kgona ho thola tsa mose. Ho ka ba betere ha di-company tsa Afrika mona tse etsang difilimi, di etse le hore ka mose ka kwana di ya finyella hore batho pele difilimi, tse di ka tswa le bona, ba ba se ba bone hore di tlo ba teng ebile di tswa neng.

Seo nka se etsang nka leka ho founela call centre ya bana ba re rekiseditsweng data. Ke utlwe hore ba re data eo e sebeditseng neng, jwang. Empa customer yona, ke tla etsa hore ke kgutlisetse tjhelete ya teng kapa ke efe data e nngwe ke mo kgutlisetse le tjhelete ya hae. Ebe parcel-a feela ho bontsha hore ke monga kgwebo a hlomphang kgwebo ya hae.